i ku va va vona xin'wana na xin'wana lexi xi humelelaku eka vadyuhari i ku va va va va va va endla leswaku ri va tshama va basile va va endlela swakudya va tshama va hlayisekile hi nkarhi hinkwawo.

ku va hlayisa ekaya swi ri kahle hikuva u kota ku vona xin'wana na xin'wana hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana loko va hlangana na swiphiqo kumbe loko va twa ku vava u kota ku va vona hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana u va nyiketa leswi swi faneleke.

Swi nga ka swi nga ni khomi kahle because .

I ku va va nga nyikiwi swakudya hi nkarhi i ku va va nga va nga endleriwi mati ya ku hlamba hi nkarhi i ku va va nga hlantsweriwi swiambalo leswi va swi mbalaka i ku va va nga va langusi va i ku va va nga va langusi kumbe ku va heleketa eswihambukelweni hi nkarhi lowu va va ka va khomekile hi wona.

Swi nga ni vavisa embilwini swinene hikuva u fanele a hanya njhani a nga ri karhi a kuma maphilisi leswaku ri a va na rihanyo lerinene swi ta tisa ntshikelelo eka miri wa yena hikuva a wa ha tiyelanga ku fana na na wa khale kumbe ku fana na wa mina swi ya ni tshikelela swinene loko kokwani a tsandzekile ku kuma maphilisi kumbe a lahlile maphilisi kumbe a nga tshami a tirhisa maphilisi ya yena hi nkarhi.

A byi ta va lebyinene a byi ta va byi ri kahle swinene.

I mhaka yo biha swinene hikuva yi fanele yi hlayisa vadyuhari hayi vatukulu hikuva i mali leyi vona va nga kotaka ku va va kuma lexi va xi lavaka hi nkarhi walowo kambe loko yi nga ha hlayisi vona swi tisa ntshikelelo wukulu eka vona hikuva a va koti ku va va ti tirhela kambe mali leyi hi yona leyi a yi fanele yi pfuna vona ku va va kota ku ti endlela timfanelo kumbe leswi va swi navelaka hi nkarhi walowo.

A ma tshamisekanga swinene hikuva va fanele va tshama na vona ekaya leswaku ri va kota ku va hlayisa va kota ku va endlela leswinene va kota ku va na vona hi minkarhi hinkwayo hikuva ku va va ya tshama eka tindhawu to hlayisela vudyuhari swi vula leswaku ri a va ha ri na vona va ndyangu leswa.

Ndzi nga titwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva ku tshama kule na ndyangu wa wena i swilo swa ku vava swi tshikelela munhu miehleketo leswaku ri a titwa i nga .

Ndzi vona yi enerile swinene hikuva a swi talangi leswi vadyuhari va swi lavaka kumbe leswi va faneleke ku swi endla hi mali ndzi vona yi enerile.

A ndzi voni ku hambana kambe wa phurayivhete na wona wu kahle kambe na wa mfumo na wona wu kahle ku hambana ku nga va ku ri vuongori na matikhomelo ya vaongori.

Yi enerile hikuva vadyuhari a hi swo tala leswi va swi dyaka kumbe a hi a hi swo tala leswi swi faneleke ku va kumbe ku swi tsakela hi minkarhi hinkwayo.

I swipfuno swa timali ta peceni swipfuno swa rihanyo swipfuno swa dyondzo.

Swona i ntiyiso swi sungula ku tala swinene kambe ndzi nga tsundzuxa munhu loyi a xanisaku mudyuhari leswaku a khomi vadyuhari hi ndlela leyinene hikuva na yena u ta fika eka eka vudyuhari swi ngo teka malembe kambe a ti vutisa na yena leswaku ri loko a ko va yena un'wanyani a ri karhi a n'wi xanisa hi ku va a ri mudyuhari a nga ti twa njhani hi ndlela leyo ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ri a hloniphi vadyuhari.

Vadyuhari ku va va hlayisa vana na vatukulu hi mali ya peceni kumbe ya mudende ndzi vona swi ri rhongo hikuva vana va vona va fanele ku lava mintirho va ta kota ku hlayisa vana va vona va kota ku hlayisa na vadyuhari laha va nga ta xota kona kambe swi kahle leswaku ri vana a va lavi mintirho va ti tirhela va ta kota ku hlayisa vana va vona va susa ndzwalo eka eka vatswari va vona.

Ndzi vona i nga ri ku va ku antswisiwa swa tilayeni etitliniki ta vanhu va ku phaka tiphilisi va nga tirhisa thekinoloji leyi tirhisiwaku eka tihofisi ta ku tekela eka tona mapasi leswaku ri loko va tirhisa thekinoloji va tiva leswaku ri hi nkarhi wa so hi hi nkarhi wo karhi ku ta va na vanhu vangani va nga ta tela maphilisi hi siku ro karhi na nkarhi wo karhi ku ta va vanhu vangani swi nga antswisa leswaku ri ku va na tilayini hikuva munhu u ta va a tiva nkarhi wa yena na siku ra yena ra ku landza tiphilisi ta yena.

Swi fanerile leswaku ri munhu a tekela swiletelo swa manwelo ya tiphilisi ta yena leswaku ri swi ta swi ta endla rihanyo ra yena ri tshama ri hlayisekile.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku ri ti va na siku leri ti taka hi rona leswaku ri va ta kota ku hlayisa switirhisiwa na ku va va fikelela matiko laman'wanyani hi nkarhi va hikuva loko vo vo ti yisa masiku ku ta va na ku kayivela ka swo tala eka mfumo kambe swi kahle loko va ya siku rin'we leri ri tivekaka mhaka leswaku ri hi siku ro karhi ku ta va na tliliniki leyi yi nga tata ndzi vona swi ri kahle leswi va tirhisaka xiswona.

I ku va mfumo wu endla pfhumba kumbe wu endla leswaku ri doroba rin'wana na rin'wanyana eka swibedhlele ku va ku va na vutshunguri bya le henhla bya thekinoloji leswaku ri mpfuneko wu va kona eka tindhawu hinkwato.

Eka nkarhi wa sweswi ndzi vona wu ringanerile ndzi vona wu ringanerile hi ku ri ematikoxikaya ya ku tala ti kona titliniki kambe eka doroba rin'wana na rin'wanyani swi kona swibedhlele.

I ku va va tirhisa thekinoloji kumbe i ku va va thola vaongori va ku ta hala leswaku ri va ta kota ku pfuna vanhu hi ku va nyiketa tiphilisi kumbe hi vuxokoxoko bya vuongori hinkwabyo.

Mfumo wu fanele ku thola madokodela ya ku tala leswaku swi ta hungusa ku va ku va na ntikelo swi ta endla leswaku ri ku nga ha vi na layeni ya ku leha.

Lexi vangaka ku dlayiwa ka vavasati na vana i ku va va endla vuphukuphuku va endlela vavanuna va vona.

I ku va va suka eka vanhu lava va xanisaka va suka va nga ha tshami na munhu loyi a nga chaveki ku va a xanisa wun'wani wa rikwerhu.

To hambana na munhu yaloye wa ku xanisa ndzi huma a ka vutomi bya yena.

leswaku ndzi ta famba na wena tindlela leti u nga ta kuma mpfuno eka tona u nga ti twi u ri na xihoxo.

khorwisa leswaku ku kombela mpfuno i ndlela yo sungula ku hungusa ku vava no hlawula vutomi lebyinene.

lebyinene na ku pfuna na ku tsundzuxa va hlaseriwa leswaku ri va kombela mpfuno eka mfumo.

I righoni naswona ku va swi siveriwa munhu u pandziwa enhlokweni ka tsanana a cheliwa murhi wa ndhavuko.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a tshama a ri na diripi na xipiriti lexi xa ku tota eka nkava wa n'wana leswaku ri a ta hatlisa a hola.

Eka nkarhi wun'wana swi nga endla ku ri mhaka ya ku va vana va vona va nga kumeki nkarhi wo tala ekaya leswi endlaka leswaku ri vakhegulu va sala va tshame va ri voxe laha va fikaka laha va tsandzekaka ku ti endlela swa vona ku nga va ku ri ku ti endlela swakudya kumbe ku ti endlela mati ya ku va va kota ku hlamba ku nga va ku ri swona leswi endlaka leswaku ri van'wanyani va tshamisiwa eka ndhawu ya vuhlayisi.

Kokwana ku va hi tile na kungu ra ku mi yisa evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabya a hi ku va hi mi landzula kumbe ku va hi nga mi rhandzi hi mi rhandza swinene kokwana kambe hi hleketelela n'wina leswaku mi kota ku tshama mi hlayisekile hikuva hinkwenu ma swi vona ha tirha ende a hi kumeki so swi kahle leswaku ri hi mi yisa evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabya leswaku ri mi nga tshami mi ri wexe swi nga mi tisela ku hleketa swinene na ku va mi nge koti ku va mi ti endlela swakudya hi n'wexe loko mi ri la kaya ende mi nge koti ku ti endlela swa mati ma ku hlamba so swi kahle leswaku yi mi yisa evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye leswaku mi kota ku va mi nga ri n'wexe hi minkarhi yo tala.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va muhlayisi a tshama a ku langutisile a ku endlela swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka ku nga va ku ri ku va munhu a ku endlela swakudya kumbe ku ku swekela na ku ku endlela swin'wana na swin'wanyana swa ku hlamba so hi wona nkoka wa wo va na muhlayisi loko u dyuharile hikuva xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka u kota ku ku yingisela a tlhela a kota ku va a ku endlela xona wona hi nkarhi lowu nga heriki mbilu a vona leswaku u hlayisekile u basile u dyile hi nkarhi un'wana na un'wana.

Mutswari wa mina ni na xivilelo hikwalaho ka ka kokwana hikuva loko ndzi ri exikolweni kokwani u sala a ri yexe hi nkarhi wo tala ende kokwani a nga swi koti ku va a ti endlela hi yexe swo fana na swakudya kumbe ku ti endlela mati ya ku hlamba leswaku a tshama a basile ende kokwani a nge swi koti ku va a ti hlantswela timpahla ta yena a tlhela a ti a a tlhela a ti vekela edyambyini hikuva ku va tirhi wukulu ka yena so a ndzi kombela leswaku ri mi nga yisa kokwana evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabya hikuva swi tisa ntshikelelo loko ndzi ri exikolweni hikuva a ku na munhu un'wana wa ku pfuna kokwana.

Ku hlanganisiwa swilo swa ntumbuluko hindlela leyi ringaneke nkarhi hinkwawo kumbe ku tirhisa ti-bin kumbe swi chela thyaka leswi swi oloveke.

Nhlayiso wa le kaya wu hambanile swinene hikuva ekaya u va na vanhu lava va ku ri na vanhu va wena kumbe vana va wena loko u ri mudyuhari kumbe ni vatukulu va wena hinkwavo varhandziwa va wena lava u va tivaka ku sukela evuhlangeni bya vona nakona ekaya u kuma xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka u endleriwa hinkwaswo leswi u swi lavaka leswi lavaka nxavo wa mali kambe nhlayiso wa laha ku tshamaka vadyuhari hinkwaswo ku tirha nkarhi leswaku hi nkarhi wa so u fanele u endla xo karhi hi nkarhi wo karhi u fanele u dya.

Munhu loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku pfuniwa hi swa nkoka kumbe kumbe loyi a lavaka ku pfuneka hi swa nkoka evuton'wini bya yena so i munhu un'wana na un'wanyana endyangwini.

Eka vanhu lava va nga na matimba ya ya ku hakela ndzindzakhombo kambe eka lava lava nga ni matimba va tirhisa mali ya mfumo swa hambana eka minkarhi yo tala swi ya hikuva munhu u yimile kwihi.

Eka swikili swa rihanyo ku fanele ku va na ku kota ku hlantswa hi yo olova ku pfuna ku hlayisa vanhu leswaku va ta va ta teka switsongwatsongwani swa vona hi nkarhi so kambe swikili swa vuhlayiseki bya rihanyo na byona ku dyondzisa hi nkoka wa ku hlantswa mavoko na ku hlantswa mavoko ni ku hlayisa ndhawu ya muti yi basile leswaku ku nga vi ni switsongwatsongwana ku va na swikili swa vuxokoxoko bya miehleketo va fanele va kota ku vulavula hi hi ku tshemba ni lava khataleriwa ku nga va na ku yingisa swa kahle eka swiphiqo swa ndyangu ni swa rihanyo.

Ku va ku va na ku tiyisisa nhlayiso wa xiyimo xa le henhla swi lava ku hlaya u tlhela u kambela ku vulavula na vatirhi hi nkarhi hinkwawo ni ku yingisela murhandziwa wa wena leswaku u u vona loko a tsaka hi ntirho lowu a wu kumaka hikuva swi kahle ku ku yingisela swilaveko i swa murhandziwa wa wena leswaku hi nkarhi hinkwawo u kota ku twisisa leswaku u khomiwile hi ndlela ya njhani kumbe u kuma vuongori hi ndlela yihi ku nga va ndlela ya xiyimo xa le henhla xihi na nhlonipho wa vatirhi.

Kambe tindlela ta vukorhokeri bya ku wisa ti nga endliwa hi ndyangu na vanghana vatirhi va nkarhi wa ti tikhefi ta nhlayiso ku kumbe tindhawu ta nhlayiso ta nkarhi wo koma swi tele swinene hikuva ku hlayisiwa hi ndyangu kumbe vanghana loko nkarhi va nga teka nkarhi wo hlayisa murhandziwa leswaku loyi a hlayisaka nkarhi hinkwawo a kota ku wisa swi kahle leswaku ku va na ku pfunana endyangwini ku va na ku pfunana loko ku ri vanghana na kona.

Loko a ri wena u fanele u hlaya leswaku muphakeri u rejistariwile u u kamba na loko vatirhi lava va dyondzisiwile hi mpela va tlhela va tshembeka u vulavula kahle naswona u kombisa ntirho lowu oloveke ku wu vona hikuva swi kahle nkarhi wun'wanyana ku va u kota ku vulavula na vanhu lava dyondzisiweke na vanhu lava nga na vutivi va nga na ntokoto eka hinkwaswo.

Mina ndzi vona yi fanerile hikuva home based care yi pfuna swinene yi nyika vudyuhari ni vatsoniwa nkateko wo tshama ekaya ku basisa ku pfuna hi swakudya ni ku lawula mavabyi yi fanerile loko ku ri na switirhisiwa ni vanhu lava nga ta va va seketela hi hi ku helela hikuva ya pfuna swinene eka vanhu valava va kalaka va ku va hlayisa va kalaka va ku va swekela va kalaka ku va khutaza eka ku va va tiva rihanyo ra vona na ku va va kota ku hlayisa rihanyo ra vona ndzi vona yi fanerile swinene eka .

I nga ku nkoka wa vanhu lavakulu kusuka eka mfumo i ku humesiwa ka muholo hi n'hweti kumbe hi vhiki loko vatirha eka tipurasi ta mfumo ku tlhela ku va na swikweleti ni vuyelo byi engeteleka leswi endlaka leswaku nkoka wa vona wu tshama wu tiyeke naswona wu basile swi kahle leswaku ri va kota ku pfuneka hi minkarhi hinkwayo hikuva ku va vanhu lava va nga ha kotiku ku va va ti tirhela hi voxe kambe va kuma ntshunxo eka mfumo wa hina ndzi vona swi ri kahle swinene.

Mina ndzi tiyisisa leswaku vudyuhari a mutini wa mina va hanya hi vuhlayiseki va hlayisa swifuwo ni switirhisiwa ndzi basisa tindhawu ndzi dyondzisa vadyuhari hi naswona ndzi hlela mintirho ni vuyela leswaku va khomeka kahle ni ku tsakela ntirho wa vona hikuva swi kahle loko u kota ku va khoma kahle na vona loko va endla xo karhi va swi tiva leswaku va endla hi ku tsakela ka vona kambe loko va ri va ri hava matimba va nga tshama va koka moya ndzi ta va pfuna swi kahle leswaku munhu a kota ku tirha leswaku a tshama a hlayisekile .

Ina ndzi vona swi ri kahle ku nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva swi pfuna ku hanya hi siku na siku vanhu lava lava nga ri ku na mintirho va kota ku kuma swakudya va kota ku kuma ku hlamba ni ku endlela mindyangu ya vona swo tala nakona swi tiyisisa rihanyo ni ku hlayisa mindyangu ku pfumaleka ka mali swi nga endla vanhu va pfumelela swilo swo tani swa rihanyo ni switirhisiwa swa ndyangu ku ku sivela ku hunguta ka nhlonge ni ku vaviseka hi ndlela leyi swi fanerile swinene ku va mfumo wu wu ri ku pfuneni.

Mina ndzi vona yi ringanile hikuva mali ya social grant eAfrika-Dzonga yi tisa rihanyo ra ndyangu vanhu lava nga na mali yo tala va kota ku tshama va dya ku hlamba ni ku hlayisa vana ni vadyuhari leswi swi pfuna ku hunguta ka rihanyo ni ku pfumaleka ka swilo swa nkoka swi pfuna ku lawula ku nghenelela eka ikhonomi hikuva yi pfuna vanhu ve le swi phahleni swo tika naswona yi tiyisa ku fambisana ka mali ya ikhonomi.

Titliliniki ta le matikoxikaya swi nga ha nga swi nga phakeli vukorhokeri bya kahle ntsena hi ku xaniseka ka switirhisiwa titliliniki to tala ti kanetana ni ku pfumelela marhangu ma pension vuhlayiseki bya rihanyo ni switirhisiwa swo basisa leswaku swi hunguta ndlela leyi vukorhokeri byi tirhaka ha yona ku nga va vahlayi va nga ha ri ku na vutshila lebyi lavekeke.

Mfumo wu nga pfuna vanhu lava humaka a matikoxikaya ku fikela vukorhokeri lebyi basiseke hi ku aka tindhawu to olova ku fikelela ku dyondzisa vahlayi ni vanhu rihanyo ku antswisa switirhisiwa ni ku nyika vukorhokeri byo basisa lebyi nga ni mali yo ringanela.

Mpfuno wa ti-mobile clinic swi endla leswaku vanhu lava nga na swiphiqo swa ku famba ku ya eka titliliniki ta le dorobeni va kota ku fikelela vutirheli hi nkarhi wu lowu lavekaka swa pfuna swinene hikuva van'wana va vadyuhari va tshama va ri voxe kambe loko ku ri na ti-mobile clinic swi endla leswaku vukorhokeri byi va fikela hi ndlela ya kahle va kota ku va va pfuneka hi minkarhi hinkwayo swa pfuna swinene eka matiko lama pfumalaka hikuva i vukorhokeri bya kahle swinene i pfhumba ra kahle leri va nga ri sungula.

Ina ndza pfumela hikuva ku va na tliliniki yi yi yi ya le kusuhi etikweni swi tisa mhaka ya kahle hikuva ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo hi ku hatlisa vanhu lava hanyaka ematikoxikaya va kota ku fikelela vutirheli byo tika hi nkarhi lowu lavekaka ndzi vona swi ri kahle hikuva swi endla leswaku vanhu va fikelela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla xa rihanyo hi ku hatlisa swi hunguta mavabyi swi katekisa rihanyo ra ndyangu naswona swi pfuna ku dyondzisa vanhu hi vuhlayiseki eka masiku .

Kuma vumbhoni byo hatlisa ku ponisa swi endla leswaku u kota ku endla swiboho hi ku hatlisa u tlhela u tirhisa rihanyo ra wena ra ntshungu ku ku tiva leswi a swi lavaka hi nkarhi walowo kumbe u fonela van'wani lava nga ta ku pfuna hi ku hatlisa fonela vanhu lava tirhisaka vutshunguri emutini lava nga hava xirho lexi nga ku nyikaka ntshungu wa ku antswa kumbe fonela mhaka ya emergency number yo fana na ten one seven seven kumbe one one two ku koxa ku pfuneka hi ku hatlisa u tlhela u languta ku tumbuluxa xiphiqo lexi makwerhu a nga na xona kumbe lexi a nga ka xona.